Thekenoloji e fetotse thata botshelo ba rona, ke ka dira sekai ka mogala wa letheka le ka fashion-e ya moaparo wa rona. Mogala wa letheka o kgona go romela madi ka o ne, mogala wa letheka o kgona go batlana le selo, mme o dirisa Google, Google e go bolelele gore se kaya eng. Ka mogala wa letheka, o kgona go lebelelela di-series-e tse di fapaneng, o sa duele tlhwatlhwa e ko godimo ya DSTV. Mogala wa letheka, o kgona go kry-a lerato mo go o ne, o dirisa di-social media, kana o kgona go dira madi, o nna di-influencer. Fashion-e, ga e sa tshwana le pele ikatiseditse batho ba le bangwe, re kgona gore la o le motho yo mokima, o apare fashion-e ya batho ba ba kima, fa o le motho o senang mmele, o apare fashion-e ya motho o senang mmele.

Radio e tla dula e le seromamowa sa ntlha, se se tla dulang se umakiwa ebile se ratiwa, ka go nna se kgatlhamisa dilo di le dintsi, se bua ka dilo tsa lefatshe tse dintsi tse di farologaneng, jaaka mmino o farologaneng, dikgwele tsa dinao, go a farologana mo radio-ng, radio e a ruta, ebile ya kaetsa ebile e a laela, ga e setise. Ka jalo, di-podcast-e di a setisa bana, di bua ka dilo tse di ratiwang ke bana ebile di ba ntsha mo tseleng, jaaka gore o kgona go fetola mebele wa gago o dirisitse banna, ga e kaetse ga e ruti, ebile ga e laele ebile ga e bope ngwana. Ka jalo, re tla dula re rata radio go tloga go ile le go sa ya bosakhutleng.

Ditlamorago ke gore o ka iphitlhela o le mo kotsing, wa fitlhela o phasaladitse dilo tse o sa tshwanang go di phasalatsa, ke ka moo kwa ditirong go diretswe gore go nne le dilo tse di sireletsang gore, go seka gwa nna le maitirelo a botlhatswa a dirisiwang. Sekai Facebook-o, o ka se dirise kwa khomphiutareng ya ko tirong, ka gonne khompiutara ya kwa tirong e bopilwe ka seemo se e bopilweng ka sone, and-e go le gantsi rona batho bantsho ra itebala, o ka iphitlhela e le gore o tshotse kgwebo e botlhokwa o e tsaile o e phasaladitse ko tsaleng kgotsa losika ka phoso.

Di a go ba ama ka gonne di ka be re dirisa madi kgapetsa le kgapetsa, mo ka be o tshotse data tse di lekanyeditseng ya nna data ya go tloga tshimologong ya kgwedi go fela mafelong a kgwedi, e ka be e go thusa gore o seke wa senya madi kgapetsa le kgapetsa go reka data. Ke ka moo go dirisitsweng gore go nne le di-unlimited tse di thusang gore o kgone go dirisa data go simologa kgwedi yotlhe, kana wa itlhopela, kana three months to four months, di a farologana. Ga o tsena kwa lebenkeleng, wa ba bolelela gore o batla data e leng gore e tla be e siametse kgwedi yotlhe.

Ke gore sengwe le sengwe ka , ga re sa emela pele se fetisiwa mo radiong, re ka se bona kwa mafaratlhatlheng, re ka se bona kwa TV, go a fapana. Pele-pele ne re emela go utlwa ka dikgang go netefatsa gore a mme dintlha kapa nnete ya dikgang tse di phasaladitsweng, ke nnete kgotsa nnyaa. Jaanong go fetogile, re kgona go lebelela sengwe le sengwe mo mogaleng ya matheka, re dirisa YouTube kana re dirisa yone Facebook. E fetotse thata bophelo.

E ka fetola botshelo ba rona thata, eseng fela ka lebelo. Dilo tsa rona di ka fetoga thata, ntle le go duelela madi a kwa godimo a data, o ka kgona go fitlhela dilo dile dintsi, e se fela tsa mafaratlhatlha, e ka nna bo WhatsApp kana Facebook-o. O ka kgona go fitlhela dilo di le ntsi tsa ditiro, kana ga o batla tiro, dilo di le ntsi o ka di fitlhela, ke ka moo go le botlhokwa gore five G e nne teng. Go ya ka nna, ke ka rata gore five G e nne teng e kgone go fetola thekenoloji ya rona, mme le tlhwatlhwa ya teng e se ka nna e e kwa godimo.